Maikarabelo a monna le mosadi lenyalong ke hore ba tlamehile ho tshwarisana ntho e ngwe le e ngwe, e ba etsang ba bontshane bokamoso ba lenyalo la bona, hore na ba tla fihlella kae dilemong tsane tse hodimodimo.

Bo malome ba tlamehile ho ba teng ausi wa ka, hobane ke bona batho ba baholo ba banna, ba kgonang ho ba le mamello ya hore mo ba fihlang teng ba kgone ho qoqa hantle, ba kgone ho theoha. Ba kgone hore ba utlwisiswe kopo ya bona moo ba yang teng hore lenyalo le hle le tswele pele.

Nna ha ke soka ke etsa mosebetsi o tshwanang le oo, empa ke nahana hore ba o etsang ba o etsa, hobane ba leboha phumello ya motho ha qeta ho thola mosebetsi. Ba leboha hape le baholo ba baholo ho bula ditsela tsa motho eo.

Hobane moo re dulang teng ho tsamaya molao. Re tlamehile hore ha eba mohlomong o tseba hore o tlo etsa mokete o itseng, mohlomong o tlo ba ka lerata. O tlamehile hore o tsamaye o tsamaye ho baahisane ba hao, o ba jwetse, o ba kope hore ke tlo etsa mosebetsi o itseng o tlo etsang hore hobe le lerata kapa bosiu kaofela le ha lerobetse ke kopa hore le mphe tumello ya hore ke etse mosebetsi eo. Empa ha o sa etse jwalo hobane rona re tla bona hantle hore wena ha o hlomphe, ke mo re tla o bitsetsang maponesa.

Tjhe, ha ke so ka ke etsa dipatlisiso ho taba tseo.

Tjhe, mmuso ha o nkele ditaba tseo hloohong hobane bona ba le mmusong hodimo hodimo, ba dula hamonate mo ba dulang teng jwale ba be ba le balele ka hore rona re dulang mekhukhung. Ha re na metsi kapa motlakase, empa nthwe ba e shebileng fela ke hore re utswa motlakase ha nke be ba sheba fela hore ba tshwanetse ba kenye motlakase hore re kgone ho reka motlakase economy e hole.

Ha ke dutse le nkgono le ntate moholo ke bona le ntho e ntle hobane ba kgona ho nruta hore ke be bohlale. Ke tlohele ho matha matha, ke etse ntho tse tswileng tseleng. Ba kgona ho mpha maele ka bophelo ba ka, hore na ke hole jwang, ke kgone ho hodisa hantle, le lelapa la ka jwang.

Ho tlameha ho lokiswa ditsela di be botjheng bo lokileng hore makoloi a kgone ho tsamaya hantle, a kgone ho kena ka hara mahaeng hore a ska skills, hobane dikoloi tse ngata di a senyeha mebileng ya mahaeng hobane ha ya loka e batla ho lokiswa.

Hore ke iphumane ke dula mono e tlaba taba ya hore ntho tsohle di pela ka haholo. Moruo o tla be o le pela ka haholo ho ya mosebetsing, e tla be e le nakwana fela hore ke ye mosebetsing. Empa ka tabeng tsa lerata teng ke tsona ke se ke ka utlwanang le tsona.

Mokgotsi wa ka ka letsatsi la leshome le metso e mebedi, kgweding ya Lwetse. Moradi wa ka, o tla ba tswa lebollong la hae. Ke kopa ho mema o tle mona o tlo keteka le rona, o tle o a perese diaparo tsa ho keteka. O kenye borikgwe bo bosweu le hempe e tala, ke yona moaparo e tle be ro apere mona hae lapeng.

Mmuso nka o hlalosetsa feela hore mahaeng mo re dulang teng. Batho ba sokola ka metsi le motlakase. Jwale ho batleha hore mmuso o kenele haholo, o tlo lekola lefatshe hore na hoa kgoneha, na hore na ba kgone ho kenya metsi le ona motlakase. Ba lekole pele hore na lefatshe leo le loketse na hore re dule ho lona kapa jwang.

Tsatsing la ka la lobola, monna ba fihlile ba ya, ba fihla ba kokota, ba kena hwa jewa hwa ba monate ba qoqa, ba ntsha mahadi, ya ba ba kgutla ha ba kgutla. Ya ba re a keteka, re a keteka re besa dinama, re nwa le di-drink ho ba monate.